Ke dumela le ho tseba hore batho ba sebetsang dibankeng ba bangata haholo . Ba bang ba ka sebediswa hore ba romele batho dikarete tseo ba tla di sebedisa, hore ba kgone ho reka ka sekoloto. Jwale batho bana e tlaba bona, batho ba tla isa dikarete tsena, ho batho ba dulang holenyana le dibanka.

Hobane batho bao ke a tseba hore ke batho ba kotsi haholo , nka kenya sepolesa hare, ka kopa hore se nthuse ho nhlokomela ka nako tsohle , ka hobane ke ne ke entse seo ke se entseng, ka lebaka la mathata ao ke ne ke leng ho ona ka nako eo.

Dumelang, ke ne ke founa tjena ho botsa hore ekaba na account-o ya ka, ya sekoloto e ntse e amohetswe, kapa ebe ho etsahala jwang ka karete, hoba ke soka, ke fumana, ke founa tjena ke nahana ka thata haholo, hobane ha ke soka ke thola eng kapa eng, e tswang bankeng ya lona. Le ha e le tlhaloso feela , nka thaba haholo ha nka ka utlwa hore na, ho etsahala jwang ka karete ya ka.

Dumela mme kapa ntate , ke founa tjena ke batla ho tseba hore na, ebe life cover ke kgona ho lokolla tjhelete ka mora nako e kae, ebile ke e lokolla ha ho etsahala jwang . Dintlha tsena ke ne ke kopa o nhlalosetse tsona, kaofela ka botlalo, hore ke tsebe hore na ke eme kae, ka life cover ena ya lona.

Hore le bule account-o ya stokvel-a, re hloka dintho kaofela tse nkang karolo stokvel-eng. Sena seo le tlo se bapala , batho kaofela ba tlo nka karolo mona, ba hlokahala hore ba tle le di ID tsa bona. E be jwale re tla e nka ho tloha hona moo, e be re bula account-o, eo kaofela ha lona le tla ba le matla hodima yona.

Dumela, ke ne ke kopa hore o nthuse hore ke kwale account-e ena, hobane ke ithola, ke se ke le maqaqabetsing a ho hloka tjhelete ena, e ne ntse ke re, kea e boloka. Mathata ke mathata ho hlaha, hobaneng wa tseba le wena bophelo boo re bo phelang kajeno lena, ke ne ke kopa o nthuse hle ngwaneso. Ke hloka tjhelete ena ka potlako, ke e hloka hona tsatsing lena, ke kopa o nthuse ke kwale account-e ke kgone ho sebedisa tjhelete ena kajeno.

Nkgono o ka kgona ho reka moya, ka mohala wa hao wa thekeng, ntle le hore o ye shop-ong , o ka kgona ho reka moya ka fono ya hao bank-eng, ka app kapa o ka kgona ho reka ka ho sebedisa dinomoro tse teng, tseo ka di sebedisang jwalo ka USSD , re ke o bontshe na e etswa jwang, ha se le ntho e thata hakalo hle nkgono.

Nka thibela ho lefa loan-e ya ka, matsatsing ao di-petrol-e dinyolohileng ka ona, kapa inflation-e rate e ka amang loan ya ka ka teng . Nka lefa hara kgwedi hobane batho ba bangata , ba tla be ba sena tjhelete, le sephethephethe se tla be se fedile. Jwale ke nahana hore e tla ba yona nako e hantle, ho lefa loan ya ka.